Metswedi ya tshedimosetso ya selegae le boitlosabodutu di amega thata, ka ntlha ya di-streaming platform-o le dibaesekopo ka gonne, mo nakong ya gona jaanong batho ha ba sa tlhole ba ya dibaesekopong, dilo tsena ba di bona mo di inthaneteng, ba di-streame-a, ditshedimosetso ba di fumana mo di-streaming platform-o. Jwalo ka nako tse dingwe, di amega thata mo madirelong, di amega thata mo go direng madi, le badiri ba teng ka nako tse ngata ha ba sa bana le tiro.

Didiriswa tse di botlhale di tswelela go fetola tsela eo re tshelang ka yona thata-thata, le eo re dirang ka yona, le eo re dirisanang ka yona, ka gonne ditiro tse dintsi gone jaanong, di dirwa ke tsona didiriswa tsena. Batho ba le bantsi ba fokotsiwa mo ditirong le ka moo re tshelang ka teng, ga re sana gore re tshela le bana ba rena re kgona go buisana le bona, re je dijo le bona, ka nako di le dintsi ba nna ntse ba le mo didirisweng tsena. Le ka moo re dirisanang ka teng, ga re sa dirisana re le meloko le metsoalle re tshepetse thata-thata mo didirisweng tsena tse di botlhale.

Dikgang tse di neelwang ke dijithale di amile thata tshedimosetso e gatisiwang le makwalodikgang. Makwalodikgang, ke seo se neng se tseya nako gore re fumane dikgang empa tiriso ya digital-e, dikgang o di fumana ka yona nako eo di diragalang ka yona, ka nako e ba fetsang go di gatisa o wa di fumana. Empa ka makwalodikgang, di ne di gatisiwa o santse o tla di-kry-a mo letsatsing le le latelang. Empa makwalodikgang, a ne a direla ke batho ba le bantsi, gone jaanong makwalodikgang ga a sa le teng, batho ba neng ba dira kwa makwalodikgang teng, ga ba sa dira, ba neng ba rekisa ga ba sa dira. Batho ba le bantsi ga ba sa reka makwalodikgang.

Batho ba le bantsi ba tseya monyetla ona wa go dirisa inthanete go ka phatlhalatsa dikgang tse e seng boammaaruri, thata-thata, ebile di amile thata bana ba le bantsi. Ba bangwe ba feleletsa ba bolawa ka lebaka la tsona dikgang tseo, tse e seng tsa boammaaruri.

Kgaogo ya motlakase, e ama thata-thata tiriso le tiragatso ya Wi-Fi, ka gonne Wi-Fi ka nako tsotlhe e dirisa motlakase. Ke nagana gore go ka diriwa Wi-Fi mohlomongwe e dirisang letsatsi, e sa diriseng motlakase gotlhelele. Seo se ka thusa thata-thata mo tiragatsong ya Wi-Fi le go ikanyega ga yona.

Nka itumelela thata ha nka fumana data ya di-gig-ke di le masome a mabedi, gore ke kgone go ka e dirisa kgwedi yotlhe. Nka rata thata-thata ha e ka tsena ka letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la kgwedi.

Nna ke rata di-series-e tsotlhe tsa Bruce Lee, nka di lebelela go le gontsi-gontsi fela. Nako nngwe le nngwe e ke e gopolang gore nka e lebelela, ke a lebelela, ke di rata e le tota.

Wi-Fi e na le mosola o le montsi mo matshelong a rona, ka gore ka nako tse dintsi fa re sena motlakase, dithelebišeneng tsa rena di a tima, di-radio tsa rena di a tima, jaanong ha o na le Wi-Fi, o kgona go tswelela go ka lebelela mohlomongwe di-series-e kgotsa di-movie tse e leng gore, le di-radio, o kgona go di-stream-a online ka Wi-Fi.